Bolemo ba dipere bo wa fapana, bo fapantsha ke hore na pere tsa hao di jang? Mme di phela kae? Mme na di tsamaya ngaka na? Re na le dipere tse fapafapaneng mona Afrika Borwa le naheng tse tse ding tse ka ntle. Tse leng hore batho ba di rata haholo, ke tsena tse ho thweng ke di arabian horses le di-quarter horses. Tsena ke pere tse leng hore di, ha di kgone ho phela mona Afrika Borwa, empa ke tsona pere tse ratehang haholo. Ha o na le polasi ya dipere, o ka kgona ho etsa tjhelete kgwedi le kgwedi ka ho rekisa pere tsa hao, kapa ho tlohella pere tsa hao di bapalle dipapadi tse tshwanang le dipapadi tsa bo Durban July.

Ha re sa bona batho ba kotula hobane bo rapolasi ba rekile machine e kotulang. Ke nahana hore sena ha se ya loka hobane ho na le batho ba neng ba tshepetse ho ona mosebetsi oo wa ho kotula, hore ba tle ba kgone ho kenya tjheletenyana ka tlung. Batho ba ne ba kotula ba dutse hae ha ba sa na mesebetsi ka lebaka la hore machine e e se ele teng e kotulang.

Nka kgothalletsa sehwai se setjha ho hira batho ja se qala projeke hobane mosebetsi o tlo ba mongata ka ha projeke e tlo hola. Jwale se o se thusa hore a ska nna a batlang le batho ba bang ba ka ntle, a qale ka bona bana ba a qadileng projeke le bona.

Dumelang, tsatsing le na ke le letsetsa ka lebaka la hore ke na le tetlebo. Tletlebo ya ka ke ya hore ho na le dipolasi tse ding mo basebetsi ba teng ba sa fumaneng nako ya ho phomola ha ba sebetsa. Polasi ya ya pele e ke tsebang ke polasi ya ntate Patsi mona Vergenoeg. Ntate Patsi basebetsi ba hae ba sebetsa Mantaha ho fihlella Sontaha, ntate Party ha a fe basebetsi ba hae nako ya hore ba e malapeng ba ke ba dule le batho ba ba malapa a bona. O ba lokolla bosiu ka hora ya leshome, le ka matsatsi a phomolo basebetsi ba ntate Patsi ba tshwanetse ho ya mosebetsing. Ha ba fumane nako ho hang ya hore ba be le malapa a bona. Lebitso la ka ke mme Mantja, ke dula Vergenoeg, ke ya leboha.

Ke nahana ke ntho e lokileng hore naha e kgutlele ho bang ba yona, hobane ho hloka toka ho na le ditlamorao tsa nako e telele setjhabeng. Ho baka tahlehelo ya lefa la setso, ho se tsitsi ha moruo le mahlomola setjhabeng. Melemo ya puseletso ya naha e ka ba ya bohlokwa, e kgothalletsang matlafatsa a setjhaba le ntlafatsa ya moruo, mme batho ba ka fumana le lefa la setso sa bona hape, ba kgutlela ditsong ditsong tsa bona.

Bohlokwa ba ho buisana ka taba ena, ya pele ke hore re sireletse boiphediso ba rona. Leruo la rona ke mo mokgwa wa rona wa boiphediso. Ya bobedi ke hore mmuso o ikarabele, ka ho kopana mmoho le ho ikemela re ka etsa hore mmuso ikarabele bakeng sa ditshepiso tsa ona le ho etsa bonnete ba hore ditlhoko tsa rona di ya fihlellwa. Ya boraro ke hore ke ho aha tshehetso ya setjhaba. Kopana ena e tla fana ka hore re e tla fana ka hore re tshehetsaneng mme re arolelane tsebo. Le ho fumana tharollo ya phephetso ena e tlwaelehileng. Re tlamela ho ema mmoho le ho ikemela ho netefatsa hore mehlape ya rona e fumana di ente tse e di hlokang hore e atlehe.

Ho fumana tjhelete ya ho qala kgwebo ke phepetso e kgolo ho dihwai tse ntjha. Empa mona ke tse ding tsa dikgetho tseo o ka di hlahlobang. Re na le mananeo le dithuso tsa mmuso, ya pele ke ditshehetso tsa temo. Mmuso o mongata o fana ka dithuso bakeng sa dihwai, haholoholo tse sa fumana mobu. Ya bobedi, ke mananeho a qalang a dihwai, mebuso e meng e na le mananeo a reretsweng ho thusa dihwai tse ntjha. A fanang ka thuso ya ditjhelete, kotliso le thabollo. Ke bohlokwa hore o hlahlobe.

Ka bomadimabe ee, ho bile le diketsahalo tseo ho tsona bo rapolasi ba ileng ba beha phaello pele ho feta bophelo bo botle, polokeho le boiketlo ba basebetsi ba bona. Ditaba tse tlwaelehileng ya pele ke, ho hloka kwetliso e nepahetseng mabapi le tshebetso ya di sebediswa, ho sebetsana le tjhefu e bolayang dikokonyana kapa mekgwa ya tshohanyetso. Ya bobedi ke disebediswa tse sa tse lekaneng tsa ho itshireletsa. Basebetsi ba ka nna ba sa fuwe disebediswa tse hlokahalang tsa ho itshireletsa tse kang diatlana, di-mask kapa tshireletso ya mahlo. Ho bohlokwa hore di dihwai di etelle pele bophelo bo botle le polokeho ya basebetsi, e seng molemong wa boiketlo ba basebetsi ba bona fela empa molemong wa tshebetso ya nako e telele ya tshebetso ya bona.

Ke thabetse ho arolelana le wena dintlha tsa bohlokwa mabapi le mananeo a temo, re na le ditshebeletso tsa katoloso. Mananeho ana a a fa dihwai monyetla wa ho fumana boeletsi ba ditsebi, kwetliso le disebediswa tsa mekgwa e metle, mahlale a matjha le mekgwa ya di mmaraka. Mokgwa wa ho fumana mananeho a temo. Mekgatlo e mengata ya mmuso, jwalo ka lekala la temo, e fana ka mananeo le ditshebeletso tsa temo. Ke tshepa hore boitsebiso bona bo na le thuso. Mananeo a temo a bohlokwa bakeng tsa ho kgathaletsa temo e tsitsitseng, ho ntlafatsa tjhai le ho ntlafatsa industry ya temo ka kakaretso.

Ha o hira mosebeletsi e motjha, ke ha bohlokwa ho latela mekgwa e hlophisitsweng. Qala ka ho hlalosa ditlhoko tsa mesebetsi ho kenyelletsa tlhaloso ya mosebetsi, ditlhaloso le setso sa company. Amohela mme o hlahlobe dikopo, o thathamise ba kgethilweng ka ho fetisa bakeng sa dipuisano. Etsa dipuisano, hlahloba ditshupiso, mme o fane ka tlhahiso ya mosebetsi ho mokgethwa ya kgethilweng. Qetellong ruta mohirwa e motjha ka lenaneo la induction-e, kwetliso le tshehetso e tswelang pele ho netefatsa phetoho e ntle le ho kopanya ka katleho sehlopheng.

Leruo la dikgoho e ka ba kgwebo e nang le tjhelete e ngata Afrika Borwa. Ka mefuta e mengata ya dikgoho tse ruuwang bakeng tsa tjhelete. Dikgoho tsa nama tse kang rolls three o eight le cab five zero zero tse fumanehang haholo Afrika Borwa, di ruelwa bakeng sa tlhahiso ya nama mme di na le lebelo la kgolo ka potlako, dikgoho tse lohman brown le highline tse tsebahalang Afrika Borwa. Di ruelwa bakeng sa tlhahiso ya mahe, mme di na le bokgoni bo phahameng ba ho behela mahe.

Ke kopa ho tsebisa ntatemoholo wa ka ka mekgwa ya ho boloka di record-o tsa digital, ho mo thusa ho tloha ho di record-o tsa kgale tse ngotsweng ka letsoho. Ho na le disebediswa tse fapaneng tsa digital tse fumanehang, ho kenyelletsa disebediswa tsa smart phone, jwalo ka firm lock . Di-spread sheets tse kang Microsoft-excel le software e thehilweng marong jwalo ka , disebediswa tsena di ka mo thusa ho lekola tjhai, ditshenyehelo le lethathamo le thepa ka nepo, ka bokgabane.

Ho qala serapa sa merohong, motswalle wa ka a ka hlahloba mekgwa e fapaneng ya ditjhelete. Mekgatlo ya ho bookella tjhelete ya batho ba bangata, dithuso tsa mmuso, mekgatlo e sa etseng phaello, dithuso tsa ditjhelete le dikgwebo. Le di ketsahalo tsa ho bokella tjhelete setjhabeng, di ka fana ka ditjhelete tse hlokahalang. Ho theha morwalo o tiileng wa kgwebo, ho kenyelletsa le tekanyetso e qaqileng, leano la ditjhelete, le ke emise ya nako. Ho ho tla thusa ho boloka ditjhelete. Ka ho etsa sena motswalle wa ka a ka fetola serapa sa hae sa meroho, ntho ya sebele.

Difofane tse nyane, jwalo ka di-drones di ka thusa dihwai haholo ka ho fana ka lesedi la bohlokwa le le mesebetsi ya boiketsetso. Ba ka hlokomela bophelo bo botle ba dijalo mme ba matlafatsa nosetso le tshebediso ya manyolo. Ho feta moo, di ka sebediswa bakeng sa tlhatlhobo ya mehlape, taolo ya makgulo le ho fafatsa ka nepo. Ka ho sebedisa difofane tse nyane. Dihwai di ka eketsa katleho, tsa ntlafatsa tjhai, tsa fokotsa ditshenyehelo le ho etsa diqeto. Ka bonyenyane, difofane tse nyane di ka fetola tsamaiso ya mapolasi.